Nna ke bona ka hore nka qala kgwebo ya ho etsa veini, hobane ke ha ke kgale ke ntho ntse ke nahana ka yona ntse ke ipotsa ntse ke re ke tlo qala jwang. Jwale ha nka qala ho e etsa, ke thoma pele ka ho ba le tjhelete, ke hloka tjhelete ke kgone ho register khampani ya ka, ke kgone ho ya mane di-farm-ong, ke kgone ho thola basebetsi ba tla be rekang le nna, ho hlophisa ho etsa veini eno, ha ke qeta ke thole mo ke tla manufacture a mabotlolo teng, moo ke tla tholang he ho tshela di-wine tsa teng like a stella tjenanana. Ee, hape ke tla be ke kgona ho etsa mesebetsi for batho ba bang, ba senang mesebetsi. Ke kgone ho ba kenya company-ing ya ka, ya ho etsa veini, ee ke ya leboha.

Ee, ho bua nnete, hake tsebe kgwebo ya dikolobe le hore e sebetsa jwang. Jwale ke ya utlwa ho bua ka ka ha fumanwa ho poho, ee, mme le ho nehela ho sa hlokeng poho, artificial insemination Ha ke tsebe hore nka e beha jwang, ha ke nahane hore ke ntho e ntle eo, ya ho berekisa ee poho, ee le ha ho sebedisa difariki or kapa dikolobe hore ba di dire, ba di etse di artificial insemination jwalo jwalo. Ee, ha ke nahane hore ke pono e ntle eo, ee ke ya leboha.

Jwale, tabeng ya metsi, ke nahana hore metsi ke ntho ya bohlokwa, ene jwalo ka tjeka re le batho ba Afrika Borwa, re phelang monana, re hloka hore re hone ho beha metsi, re berekise metsi hantle, re sa be ra tshela di garden tsa rona metsi, le ha ntse re bone hore pula yana jwalo jwalo. Jwalo tlhokomelo ya metsi e bohlokwa, ke taba e nka reng e tsepamisa maikutlo. Ke tshwanetse hore re bontshe batho ba bang hore metsi e tshwanetse a bolokilwe jwang, and hape taba e ya hore metsi a tsamaye matsatsi a mangata ngata ha e hlokahale dintlong tsa rona. Hobane ra phehang, ra ja, ra hlapa, ee, ke ya leboha.

Jwale ka ho lema dikhabetjhe, ha ke tsebe hore ho etsahalang, mara o ka re dikhabetjhe ka di mela ka nako e le ya ee ka winter, ka winter ka pakeng tsa May, around May le June tjenana, o ka kgona hee ho mela khabetjhe ya hao mona South Africa hore e kgone ho hola, hobane ke season ya teng ya hore khabetjhe ha o e plant-a ka nako eno e tla hola, ee dilo dia tura mane mabenkeleng, le nna ntse ke nahana hore e tshwanetse ke ilemele dijalo, di dihwete, nthonyana tse jwalo. Ee, hobane aai tjhe, mabenkele a tura, ee di price di ya hodimo every now and then. So ee, tshwanetse hee khabetjhe e plant-iwe around May, June tjenana ke ya leboha.

Ho rua dikgoho ee ke taba e hantle, hobane di re etsetsa mahe, hape tshwanetse ho dula o ntso di fa dijo, di je, di je, di je, di je . Ho na le tse dikgoho tse white, hona le dikgoho tse black, hona le dikgogo tse tsena tse nkareng di orange tjenana, brownish black, brownish, ee, tseo ka kgonang ho ba le tsona mane polasing, hobane kaofela tsona di refa mahe, Ke ya leboha.

Okay ngwanaka jwale borapolasi ne ba thabile, hobane pula e tlo na, and pula hape re thusa hore dijalo tsa rona di hole, dilema tsa rona di kgone ho thola metsi, hobane most of our plants di hola ka metsi jwale, hape le diphoofolo tsa rona di nwa metsi mane polasing jwalo jwalo, ee, ke ya leboha.

Jwale mathata ana ka hore ee polasing ya hao hona le poone, ee mathata o kopanang le ona ekaba maybe o ka kopana le di-bugs tse tla jang poone ya hao, or ee di dinonyana tse ka jang poone ya hao, or batho nje feela ba itsamaelang ba tla utswang poone ya hao, ee, mane ee before otla kotula. Jwale o ka berekisa, ee hona le di-spray tseo o ka di berekisa hore di tsamaye di tlose di-bugs tsena, di sa dula hodima poone ya hao, le hore hape o ka berekisa ntho e ka tshwanang le ee mofuta o kare o shebahalang okare ke motho, o ka ikeletsa statue se bonahalang ekare ke motho. So se kgone ho tshosa di dinonyana.

ee, o ka thoma ka ho hlophisa tjhelete, wa ya moo ba rekisang dikgoho teng, ha o qeta o netefatse hore o na le sebaka moo ka ikeletsang dihoko, hore dikgoho tsa hao di tlo kgona ho dula ka teng, ho sa ba le motho o ka di utsuwang. O be le space nge ee sa berekela mono, hobane dikgoho tsa hao di tlo hloka ho beha mahe, di tlo hloka ho nwa metsi, ho ja di dijo tsa teng, tseo di sitsi tseo se tlo di rekang. Ha o qeta o kgona ho ikeletsa tjhelete, o kgona ho reka di boxs tseo tsa ho kenya mahe, o bo di rekisa hee.

dikgoho tsena ha di latswe ka ho tshwana, hobane tse ding ee di hodiswa ka metjhini, di hodiswa ka di injection-e, ee jwale tse hodiswang ee dipolasing tsa batho ba independent-e. Ke tsona tse thata, ke tsona tse ba di bitsang di hardbody, ke tsona tse bitswang kgoho ya bothata, hobane hase kgoho e nang le di ee chemical ka hare, tshwanang le hore kgodiswang mane di manufacturing buildings, ee tse kenywang di-injection, tse kenywang di-MGO, tse kenywang ee di injection tsa hore di kgole ka pele. Ke tsona hee tseo tse re di jang mabenkeleng, aa ka bongata tse ikgodisetsang tsona di farm-ong, tsa basebetsi ba independent-e, ha di tshwane, ene hape ho di latswa ka ho tshwana, hobane ee o ka se nke kgoho ya bothata o e berekisetse mane Chicken Licken-e, just Imagine hore e tla teast-a jwang.

Ke nahana hore dikgomo tse kulang, re tshwanetse re thole motho ya specialize-ang ho dikgomo tse di farm-ong, tse ntshang lebese le seng hantle, hore ba re thuse hobane re tlo tjhelete e ngata etlo tsamaya, hobane re ka se kgone ho etsa lebese, re kgone ho ba isa mane mabenkeleng. Jwale tshwantshe re thole motho ya tsebang hore a ka re thusa, ho etsa hore dikgomo tsa rona di kgone ho fola, hobane di ya kula.